Ke dilo di tshwana le gore motho yo o kopang karata eo ya sekoloto ga a dire o tla duela jang madi ao a dirisitseng, gantsi go check-iwa selo se go teng go lebelela selo se go teng ke credit score, jaanong fa credit score ya gago e siame ga ba na le sepe gore a o a dira kgotsa ga o dire. Jaanong ga ba akanyetsa gore motho yo o tla duela jang sekoloto seo.

O tshwanetse go akanyetsa gore o seke wa dirisa karata e o botlhaswa go tshwana le go reka dilo fela tse di seng botlhokwa, o tshwanetse go reka dilo tse di botlhokwa tse di tlileng go go thusa. O seke wa reka dilo tse e leng gore ga di tle go go thusa ka sepe mme morago o tlile go tshwanelwa ke gore o duele madi ao a dilo tse seng botlhokwa tse o di rekileng tse o di dirisitseng, o tshwanetse go ela tlhoko gore o reka jang le dilo tse di sa tureng.

Sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi di ama kadimo ya gago ya kgotsa kopo ya gago ya karata ya sekoloto ka ditsela tse di farologaneng ka gore, go lebelelwa pele gore o na le dikoloto kae a o duela sentle a ga o tlodise. Ka gore fa o tlodisa kopo ya gago ya karata ya sekoloto ga e tle go atlega ka gore ba batla batho ba ba duelang sentle ba duela ka nako.

O tshwanetse go tila diphoso tsa go dirisa madi botlhaswa le go reka dilo tse di seng botlhokwa, go tlhomamisa kopo ya gago gore e tsamae sentle o tshwanetse gore o bo o sa kolote gope ebile fa e le gore o nale sekoloto o bo o duela sentle ka nako o sa tlodise dituelo tsa gago.

Go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto go botlhokwa thata, ka gore o tshwanetse o itse gore fa o saena o saenela eng, o itse gore o tlile go duela jang gore ba go neelang karata ya sekoloto ba batla o duele jang, ba batla o duele leng ebile ba batla gore o bo o feditse tuelo tsa gago leng ka gore o fitlhela e le gore o saenne mme ga wa tlhaloganya se se kwadilweng le se konteraka ya gago e se buang.

Go nna le kitso ya madi go botlhokwa thata gore o dire ditshwetso tse di siameng fa o batla karata ya sekoloto ka gore o tlile go itse gore o a go dirisa jang madi a gago, ga o a dirise ka tsela tse di sa siamang ga o a dirise botlhaswa o a itse gore madi a botlhokwa.

Dilo tse di tsewang tsia ke tiriso ya motho ya madi gore motho o dirisa madi jang, se sengwe gape ke gore a motho o a dira, a o tla kgona go duela sekoloto seo se a se batlang. Gantsi go morokotso e balwa ka diperesente gore ka dikgwedi tse di kana o tlabe go na le diperesente tse di kae tsa morokotso eo banka o tla e bonang mo dituelong tsa gago.

Dilo tse di molemo ke gore banka e go okeletsa nako ya go duela sekoloto sa gago, seo se raya gore o nne le nako e oketsegileng ya go kgona go duela sekoloto sa gago.

Ke di bank charges ke tsone tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a fetang a o a adimileng mo akhaonteng le interest merokotso.

Dituelo tseo di ama madi a motho ka tsela e sa siamang ka gore motho o tlabe a itse gore o beile madi a le kae, gore a duele banka. Mme seo gore motho a feleletse a dirisitse le madi a ne a sa tshwanelang go a dirisa ka gore madi a tshela a nale mabaka. Mme o ka tila seo ka gore o seke wa dirisang madi a mantsi a sa tshwanang go a dirisa ka kadimo.

Dibanka dingwe di na le gate dilo ke di points ke maduo kgotsa madi a mangwe a o a bonang fa o dirisa karata ya gago ya banka ko mafelong a a rileng. Mme seo se thusa gore o seke wa duedisiwa madi a mantsi ka gore fa o dirisa karata ya gago ya banka kwa mafelong a o bona madi a mangwe mo karateng ya gago.